Ee, ke nnete. E tiisa lelapa ebile hoo ho bonolo hore batho ba se ka kena hara lelapa la hao hobane le tla be le tiile. Ebile mosadi o lokela hore a laiwe hantle hore a tsebe hore o tla tshwara molekane wa hae jwang? Le hore le yena a itshware jwang jwalo ka mosadi wa moo.

Tumellong ya ka ke hore ke itshwara jwang? Ebile ke e rata haholo hobane yona ya mperekela ebile e mpontsha le yona tsela. Nkeke ka e fetohela hohang.

Ho rekisa dijo tsa setso di-restaurant-eng ke ntho e ntle haholo hobane o kgona ho iketla o ntse o ja teng restaurant-eng. Bothata jwale ke ha o di etsa hore ebe di-takeaway, ke ha o senya sona setso jwale.

Ke bona hore ha se ntho e lokileng hobane lenyalo ke la batho ba babedi ebile ke la batho ba ba ratanang. Jwalo ha ele hore ba kopantshwa ebile ha ba tsebe ha ke kgolwe ebile hore lenyalo leo le tla be le tswella pele hobane lenyalo ke lerato.

Ho kgutlisetsa dintho setlwaeding kehore re fe bone bo mme bao ba eleng hore ba re rokela tsone diphahlo tsena nako ya hore ba re rokele tsone diaparo tse ntle tsa rona. Le ka fabric-e e tlwaelehileng ebile e re e tsebang.

Dibini tsa rona di etsa kereke ha monate. Ha ho kgonagale hore di kgone ho bina di sa tsikinyehe. Ebile nka ba kgothaletsa hore ba tswelle pele ka ntho e ba etsang hobane e ntle haholo.

Matlong a jwale batho ba phela ka yona feela yone thapelo, tse ngata tsena ha ba di tsebe. Sejwalejwale ke yona thapelo fela.

Nna motoho wa ka ko o rata o tjhesa ka yona botoro le sukiri. Ha ke qeta, ebe kena le lona lebese. Monate o moo.

Se se bakwa ke hore batho ba mahaeng ha bana ona motlakase. Ka hoo, tshwanetse ba phehele kantle. Ke ka hoo ho nkang nako. E fela re ka ithuta hore ho bone tsotello e ya kgothatsa.

Motho ya ka bapalang karolo ya malome, ke yena ma malome ha ele hore malome o ne a nyetse. Ke yene motho ya ka kenang karolong ya malome moo le lapeng. A etsa se eleng hore malome tlamehile a se etse.

Seo sene se sa loka hohang hobane lenyalo ke la batho ba babedi ba ba ratanang. Ebile tlamehile le tsebane pele le ka kena nyalong.

Nakong ya sejwalojwalo, batho ha ba sa phela jwalo ka kgale. Ha ba sa etsa le meetlo ya bone, ba shebile ntho tse hole le bona. E fela dithethefatsi le jwala ke tsona tse nkileng yona karolo jwale. Le manyalong a rona, batho ha ba sa nka manyalo a rona jwalo ka re wa nka kgale.

Ke rata seshweshwe haholo hobane lesela la teng le fabric ya teng e ntle haholo. E ntle haholo ebile e ya ntshwanela.

Hwa hwa loka hohang hore batswadi ba thole ho social media hore bana ba bone ba nyalana. Hobane malapa a tlamehile a kopane pele bana ba nyala, eseng hore ba bone di-social media-eng. Ebile tlamehile batswadi ebe bone pele ba ba tsebang ka lenyalo lena.

Nna ke le tjena ha ke se ke iphumane ke le lehlatsipa la kgethollo. E fela ke nahana hore motho ya ka e iphumanang ele lehlatsipa la kgethollo, o ikutlwa a se hantle ebile o ikutlwa bohloko haholo.

Dikolo tsa lebollo hangata re di thola kwana mahaeng. Tsone ba re di molaong hobane ba hotse ele tsone di leng teng. Ebile ke tsone tse ba di tlwaetseng.

Nna ke rata mokete ya Sesotho haholo hobane e re bontsha ka moo re hotseng ka teng, ebile re tlamehile re tseye setso sa rona ka teng. Ke tlabe ke keteka kwana Lesotho, Botjhabelo le tsona metswalle ya ka ebile re bina, ebile re ja tsone dijo tsa setso tsa Basotho. Tlabe ho le monate haholo. Ngwana mosotho weh! Ngwana mosotho weh! Ngwana mosotho weh! Ngwana mosotho weh! Kgidi!

Ho bua nnete fela, matona a rona hana seabe morafeng wa rona hobane ba ishebile bone le ba lelapa la bone. Ntho tse ngata ha ba sa hlole ba di etsa. Ba ja tsone ditjhelete tsa mmuso. E fela rona ha re sa sotleha lefatsheng la rona.

O ka re nka fofa ka lo bona ena nkgono wa ka. Ke a tseba ke tlabe ke ja yona bohobe ba tinyi bo monate, moroho o monate. Hawu kgidi! Nkgono nka re nka fofa. Ke nwa ona le maheu a hao ao iketseditseng ona ka matsoho a hao. Hawu! Nkgono wa ka, Qwaqwa weh ke nna oo!